Bengingaqinisekisa ukuthi zonke izitimela zikulungele ukuba kuloliwe. Ngiphinde ngiqinisekise futhi ukuthi azikho izintambo zikagesi ezintshontshiwa, futhi awukho ujantshi ontshontshiwe nophukile. Bengingenza isiqiniseko sokuthi yonke into imi ngomumo. Lokho-ke, kungalekelela ekutheni izitimela zonke zihambe ngesikhathi okufanele zihambe ngaso.

Ngingacela ukuthi bafake isistebhisi sokukwazi ukugibela lapha ebhasini. Amabhasi angakithi avamise ukuthi aphakeme kakhulu. Uthole ukuthi abantu abadala abasakwazi ukugibela kahle, sekumele basizwe ngabanye abangemuva, baphushwe. Ngingacela ukuthi kufakwe isitebhisi sokukwazi ukugibela ebhasini.

Ubuchwepheshe bungalekelela kakhulu abantu abadala, ngokuthi bangabe besahamba beyobamba olayini abade uma befuna ukubhukha i-shuttle. Kanti futhi bangakwazi ukusebenzisa bona ubuchwepheshe ukuzibhukela bona ngokwabo ama-shuttle, baphinde bakwazi uku-check-a ukuthi.

Kungasithuthukisa ngokuthi impahla ihamba ngesikhathi, ifike ngesikhathi, lapho i-odwe khona. Kanti futhi lokho kunganyusa nezinga lokuthuthwa kwempahla masinyane, kanti futhi nezomnotho zingakhula kakhulu, uma ngabe impahla ihamba ngobuningi bayo, ngenxa yokuthi konke kusuke kume ngomumo, ama-track masha, ama-systems, idijithali ekwazi ukulekelela ukubona ukuthi izinto zihamba kanjani.

Angizizwa ngiphephile uma ngihamba ngebhasi esikhathini sasebusuku, ngoba ibhasi ihamba ima zonke izindawo. Kungenzeka ukuthi ithi iyama, ngase kungene abantu abalungalungile. Uthole ukuthi sebesibamba ngisho nenkunzi, kakhulukazi uma ihamba ebusuku.

Ezokuthutha zesonto zibabeka phambili abantu abadala, bese kuthi ezokuthutha zomphakathi, bonke abantu bayalingana. Banenkolelo yokuthi wonke umuntu ukhokhe imali elinganayo. Ngakho-ke, akekho onikezwa okungcono kunomunye. Bonke bayalingana. Kanti esontweni, kukhona lokho kokuthi umuntu mdala, kumele anikezwe indawo ekahle.

Izinyathelo engingazithatha uma ngabe impahla yami iphukile noma ilahlekile, okokuqala nje, ngizobikela abanikazi bendiza ekade ngiyigibele. Okwesibili, ngizothinta inkampani yamabhanoyi. Okulandelayo, ngiyobe sengi-submit-a i-claim yami, eshoyo ukuthi yiziphi izinto zami ezilimalile, bese ngilandela yonke imithetho yasemabhanoyini.

Izingxenye ezinhle zokugibela ibhasi ukuthi lihamba ngesikhathi esaziwayo, lifike futhi ngesikhathi esaziwayo. Kanti futhi uma ngabe lihamba emgaqweni omahadlahadla, alizwakali ukuthi lihamba kulowo mgwaqo, kulowo mgwaqo, ngenxa yokuphakama kwalo, nangenxa yokuba namasondo amakhulu. Izingxenye ezimbi zokuhamba ngebhasi ukuthi liyasabeka uma ngabe selibheke ngasemajikeni, kuba sengazukuthi lizowa. Kanti-ke futhi, uma ngabe uliqhathanisa netekisi, lihamba isikhathi eside, kanti itekisi liyashesha.

Uye uzizwe uyisehluleki, engazukuthi wenza ngamabomu ukuthi ufike endaweni yokusebenzela ngamabomu, ukufika sekudlule isikhathi sokungena emsebenzini. Luye luvele lonakale nje usuku uma ngabe uthe uyafika emsebenzini wafika isikhathi sesedlulile. Uye uze ufise engathi ungagibela uloliwe wokuqala, ozoba nganeno ngesikhathi, ukuze uzofika ngesikhathi esi-right ebhizinisini kanye nasemsebenzini.

Izithuthi zesonto, into enhle ngazo kubantu abadala abanokuwohloka komqondo, ukuthi ikuthatha ekhaya lakho, ikubeke esontweni, iphinde ikususe esontweni ikubuyisele ekhaya lakho. Akukho ukuthi uzogibela kaningi iningi, kodwa ugibela kakodwa, usuka ekhaya, uya esontweni, usuke esontweni uye ekhaya. Ngaleyo ndlela, angeke baze balahleke abantu abanokuwohloka komqondo, angeke baze kuthiwa sebelahlekile noma sebedukie. Yilonto enhle ngesithuthi sesonto.